Izityalo zithande ukuncipha xa kushushu kakhulu. Ukubashushu kwemozulu akufanelekanga kuchaphazele indlela izityalo ekufanele zikhule ngayo. Ukuba imo yezulu okanye amaqondo obushushu aphezulu kakhulu, izityalo ziye zifelwe ngamagqabi. Yiloo nto zenze into, loo nto yenze into yokuba zingakwazi ukwenza ukutya.

Ulutsha lungenziswa umdla wokulima xa kunokuveliswa izakhono ezinokufundisa ulutsha malunga ngeentlobo zezityalo nokubaluleka kwazo. Kunganomdla ngakumbi xa kunokuthethwa ngenzuzo eyokuthi bayifumane xa benojonga kwicala lwezoqoqosho.

Ukuzingela ukutya okanye ukutya ukutya kwasendle ngabantu basedolophini kuza kwandisa imithombo yabo yokutya. Loo nto iza kudala kuba, izawukwenza ukuba bona babe ngabantu abakwaziyo ukugcina ukutya kwabo ixesha elide kwaye iza kunceda nokusetyenziswa kwemali.

Iikholeji neeyunivesithi ziye zinike abantu ithuba lokuba bafunde izakhono zolimo. Kwaye ndibona eli phulo libalulekile kula maxesha siphila kulo ngenxa yoqoqosho noxinzelelo lolwabiwomali ekubonakala ukuba aloneli uluntu lonke.

Umsebenzi wasefamini ufuna soloko umntu osempilweni kungoko kufuneka umntu esoloko enamachiza ancedisana namajoni omzimba wakhe. Kubalulekile ukuba usele amanzi, kubalulekile ukuba uthathe ithuba lokuba uphumule ngaphambi kokuba uthathise kwakhona ngomsebenzi wasefamini. Kubalulekile ukuba zonke izityalo umntu azityalayo ibe zizityalo naye azuza kuwo kuzo.

esithi sizilime ebusika yibhitruthi, litswele, yikherothi, sisipinatshi, khaphetshu. Zezinye zezityalo eziye zikwazi ukumelana nengqele nokufuma bobusika.

Nanjengokuba usazi ukuba ndityalile egadini, ndityale izityalo ezahlukileyo, ispinatshi, ikhaphetshu, ibhitruthi, itswele kunye nethanga. Kuye kwenzeke ngamanye amaxesha xa ungekho usemsebenzini, iibhokhwe zakho ungazivalelanga ziye zingene zitye okuhlanza. Ndiyayiqonda into yokuba ngamanye amaxesha uye ungayiqondi ukuba igeyithi okanye usango lwakho lwegadi awuluvalisisanga. Kodwa bendicela ukuba xa uza kuya emsebenzini uboqinisekisa ukuba usango lwegadi lakho luvalekile. Enkosi.

Uguquko lwemozulu kubangelwa zizinto ezininzi. Loo nto ize ichaphazele indlela izityalo eziye zikhule ngayo. Urhulumente kufuneka abe namaphulo kwiingingqi apho abalimi bahlala khona okanye apho abantu abahlala khona ukuze bafundiseke ngeendlela zokunakekela imo yentlalo.

Njengomfama kunyanzelekile ukuba ndikhe amanzi kwiindawo apho amanzi ame khona. Kwiindawo ezifana nemilambo okanye kwiziqithi ezinamanzi amancinci amileyo. Kubalulekile ukuba njengomfama ndivuke kusasa lingekaphumi ilanga ndinkcenkceshele izityalo zam. Ze kuthi xa lirhatyele kwakhona ndiphinde ndinkcenkceshele ukuze ukufuma kungafunxeki kakhulu xa ilanga limile esibhakabhakeni.

Azikho ngokwaneleyo izixhobo zokuthi zithintele imfuyo ihlaselwe zizifo ezithile. Amanye amafama aye akhalazele into yokuba ezabo iimfuyo ziye ziphele, ingakumbi xa kusondele ixesha lasebusika. Ndingacebisa ukuba urhulumente angenelele kumafama asakhasayo ukuthi abanike, ababonelele ngezixhobo ezinokuthintela izifo ezihlasela imfuyo.

Ukuntshula kwazo iziqhamo zona ithetha ukuba kuzodaleka amathuba amaninzi engqesho. Kona ukuzalwa kwayo imfuyo loo nto ithetha ukuba amafama okanye umfama angarhweba ngayo imfuyo yakhe imenzele inzuzo.

Imicelimngeni yokufuya iinkukhu mininzi kakhulu, ndizobala embalwa. Eyokuqala xa iinkukhu iselintshontsho kufuneka maxa onke uyijongile ngoba isenothathwa likhozi okanye ngamakhozi. Eyesibini iinkukhu akukho nto eziyityayo ngaphandle kombono na. Xa uphelelwe ngumbona loo nto ithetha into yokubana iinkukhu zakho azizukhula ngehlobo ekufanele ukuthi zikhule ngayo. Xa kusondela ubusika, iinkukhu ziye zibe nezifo ezithile. Loo nto zenza into yokuba zingakwazi uqandusela amaqanda oneleyo azokwenza imali eyingeniso.

Njengomfama orhweba ngeenkukhu kwamanye amazwe, ukuqinisekisa ukuba iinkukhu endizithengisayo zifika zingekaboli baphesheya ndiye ndizifake kwizikhenkcezisi eziye zigcine iinkukhu zihlala zisemgangathweni ofanelekileyo.